Ntho e ntle ya mahaeng le batho ba mahaeng ba kgona ho sebedisana mmoho. Hape, hape ba na le lefatshe le lengata hore ba ka kgona hore ba hodise ditlhoko tsa malapa a bona ka temo. Ntho e ke e boneng hape hape mahaeng ke hore ha ho na ya betere kapa ha hona ya fatshe. Ba kgona hore ba sebedisane mmoho, ba thusane hore malapa kaofela a kgone hore a je. Malapa kaofela hore a tshehetsane hore bana kaofela ba kgone hore ba hole, ba kgone hore ba tsebe hore o nwa ke motswala enwa ke ngwaneso. Ke ka moo batho ba mahae ba sebedisanang ka teng.

Mehleng ya kgale masimo e ne e le ntho ya bo ntate feela, bo mme ba qala ho kena hona jwale masimong. So, tsebo ya rona ya hore bontate ke bona feela. Batho ba ne ba kgona hore ba sebetse masimong ke yona e etsang hore bo mme ba seke ba phahamiswa. Hobane ho ntso ho na le ntho eo ya hore bomme ha se mosebetsi wa bona ho sebetsa masimong. So, ho thata hore ba fumane menyetla eo ya hore ba phahamiswe. Because ntse re na le ntho yane ya kgale ya hore bo mme ha se batho ba sebetsang masimong. Empa jwale le ha ba se ba kgona hore ba sebetsa se hantle ka boikemisetso, ho ntso ho na le dikelello tsane tsa kgale tsane tsa hore bomme ha se batho ba masimo.

Ha re bua ka masimo, re bua ka time management. Ha masimo a sa lemuwi nakonyana e itseng, ho tlo nka nako hore masimo ao a hlwekiswe nako e ka beng e sebeletswa ho etsa tse ding jwalo ka ho jala. Because ha ho tluwa masimong. Re sebetsa ka di-season ka nako ya season e itseng, ho tlameha ho jalwa di-fruit tse itseng kapa di-vegetables tse itseng. Jwale ha o tlameha hore ho hlwekise before ho ka sebetsuwa ho tlo nka nako ya hore ho hlwekiswe. Nako eo re ka be re sebeleditse nthong tse ding tse ka re tswelang molemo, e seng ho sebetsana le mobu o sa hlwekang.